O tshwanetse go ya kwa inthaneteng a lebelele difounu tse dintšha, mme a lebelele gore batho ba ba setseng ba di rekile ba reng ka tsona, di maemo a mantle kana jang, di dula sebaka kana jang.

O tshwanetse go ya kwa inthaneteng, a lebelele gore batho ba ba setseng ba rekile difounu tseo ba reng ka tsona, a di a rekega, di tlhwatlhwa e kwa tlase, mme di dula sebaka.

Gore thelebišene ya gago e go tshwaeletse dilo tse di sa siamang kgotsa jang, ke ga wena o lebeletse dilo tse di sa siamelang wena, tse di sa go ageng.

Nnyaa, motswadi o tshwanetse go tshepa ngwana wa gagwe gore o tla dira ditshweetso tse di lokileng. Mme le gona motsadi o tshwanetse go ruta ngwana wa gagwe ka dikotsi tse di ka tlhagelelang mo mafaratlhatlheng.

Re ka dira gore advertisement-e ya dibaesekopo e be e ntsi, bana ba rona e be bona ba bapisang mo dibaesekopong, le gore di be tlhwatlhwa e .

Ke lebelela di-movie tsa di-comedy, mme le dilo tse di rutang, go tshwana le channel-e tsa diphologolo, di-channel-e tsa go apeya, di-channel-e tse di rutang ka dilo, di-general fact, le di-channel-e tsa dibuka.

Mo mengwageng e e latelang, fa batho ba di-podcast-e ba ka leka go ba ga ke bone di-podcast-e di ka be di a replace-a di seyalemoya, gobane diyalemoya di dira diura di le tse tsotlhe mo letsatsing, mme di na le tshweetso. Di dira go le gantsi le mo di-community-ing tsa tsona go na le di-podcast-e , gobane di-podcast-e ga di rute e le kalo mme ga di na le .

Programme e nngwe le e nngwe mo thelebišeneng e a bolela gore batswadi ba tshwanetse ba ele tlhoko, mme ga ya tshwanela ke go lebelela bana ba ka tlase ga mengwaga e e lekanang le e kana, mme ba tshwanetse go diragatsa gore bana ba bona, ga e le ba mengwaga e ko tlase, ba seke ba di le.

Di thusa ka go thusa bana ba dikolo gore ba kgone go dira diteko tsa bona, ditirogae tsa bona, le go balela ditlhatlhobo tsa bone.

Go na ka tsela e mmino e fetolang go tlosa bodutu.

Bagolo ba ka rutiwa gore dilo tse di jaana le jaana di dirisiwa jang.

E tlile go thusa gore fa re batla dilo mo inthaneteng, re kgone go di fitlhela ka pela.

Botlhale jwa maitirelo ga bo nke bo tshwana le ba batho gobane le ge bo ka nagana ka pela, ga bo kitla bo dira.

Ke dirisa data ya Telkom mme e duelwa two hundred and fifty rands ka kgwedi, ebile e nna sebaka se se.

Thekenoloji e a gola gore e tle e thuse go nolofatsa botshelo jwa batho, le gore batho ba kgone go ba le nako e ntsi mo matsogong a bona go dira tseo ba di thabelang le tse o ba di ratang.

Mekgwa ya teng ke diathikele kana di kurantanyana tsa mo inthanete le.

Mogala wa letheka wa me o ne o na le dilo tse dintsi tsa sekolo tsa botaki le mmino.

Ee, gobane ditlhaka ga di tswe sentle, matshwao a puiso le ona ga itse sentle, mme di-emoji dirise , le batho ga ba sa kwala ka tsela e e morago melao ya go kwala.

Ba di thelebišene tse ba nang le tsona mo matlong a tsona, le gore sengwe le sengwe se o batlang go se bogela, o ka se bona mo mafaratlhatlheng, mo inthaneteng kana mo di-streaming service.